Ngwanaka o tla tlameha hore o tsebe hore boikwetliso bo bohlokwa mothong e mong kapa e mong. Le nna ke le tjena, ke ke ke ke ho bohlokwa ke ikwetlise. Boikwetliso bo thusa bo ho tsa bophelo bo botle ngwanaka, hobane ha hona ba le malwetse a a a mangata. O fokotsa bohale ba balwetse, o fokotsa le hore o sekebe, wa iphumana o so o nonne ka tsela ya hore o tlo iphumana o so o na le obesity ngwanaka . Boikwetliso bo bohlokwa hobane o tlo ithusa le wena hore mmele wa hao o dule o le matlafala oo o matlafetse ka nako tsohle.

Maikutlo a ka e ne le a thabileng haholo ebileng ke thabetse sona sehlopha sena sa rona sa rona sa Afrika Borwa . Sehlopha sa rona sa bolo ha se bapala le dihlopha tse ding tsa mose . Ba iya Itela ke yona nthwe ke e ratang ya bona, ba itela ha ba re re re bapala le bo mang le le naha tse jwang. Ba bapalang bolo ka e jwang aa ba ipapalla feela bona ha ba na nako. Ba tseba hore mona ke bolong mona ho wa bapalwa.

Ke bona bohlokwa ba hore re hule batho ho tswa mose . Ke ka tsela ya hore di-facility tsa mona di akademing tsa dibolo di be e be tse hodimo le bolo e bapalwe ka tsela e tlameileng e bapalwe ka teng, hobane hangata hangata ha re ha re ka sheba, re iphumana re le naha e tlasenyana ha re ya ho tsena tsa papadi ya bolo .

Maikutlo a ka e ne se a thabileng hobane papadi ena ntse ke e bapala ne ntse ke bapala monate . Ke a lo nka ke haellwa ke yona data empa ho le jwalo, ke ile ka bona hore aa ke tlameha ke ye hotspot-ong hore ke ntano ho tswellisa papadi ya ka e qete.

Motswalle wa ka ke ile ka win-a tjhelete a ne ntse ke betjhitse mane moqebelo . Jwale ke tlo o jwetsa mekgwa eo ka o ka etsang hore o win-e ha o ntso betjhitse mono motswalle wa ka. Motswalle wa ka o tlameha fela hore wena o re di-corner di tla ba ka tlasa, hlano o bo ntso di betjha jwalo o di betjha jwalo. Ngwanaka ke a o jwetsa, o tla win-a ha ho le jwalo motswalle wa ka.

Ha ke ne ke mmotsa, o ile a hlalosa ka hore o ile o ikwetlisitse a ntse e le motjha. Ho hlaha dilemong tsa bo ngwana. Ke hao, ke ka hoo a leng ka tsela e jwalo, o ile a hlalosa le hore le tseo a di jang , o ja dikotla ke ka hoo re mmonang a le ka tsela e jwalo.

Eya akere ha o le tjena o tla tlameha hore ha o ntso ikwetlisa, o nono o o o ntso kena marangrang. Nna o tseba ha ke kena marangrang mona ho na le marangrang mona. Ho na le app-e mona, ha ntse ke itsamaela feela e ntse e bala maoto a ka ya bala e ya bala e ya bala e ya bala. Kamora nako e itseng ha e fihlile ditepeng tse itseng . Ditepe tseo ba di ya nka ha ba qeta ho di nka ba ba di isa kwana, ba di fetola tjhelete leo le entse hore e be lekeno la ka.

Ngwaneso , ke tlo o kgothatsa hore o kenye di-video tsa hao tsa ho ithabisa, mo di-social media hobane ngwaneso ha jwale social media e se e kgona ho patala tsona marangrang a, ka seo o se etsang feela. Ho na le ntho e re bitsang e bitswa ka hore ke content wa patalwa ho etsa seo fela.

Bohlokwa bo bo ba setswalle seo ke se ahileng sehlopheng sa papadi ya thatohatsi ya ka , ke hore ke iphumana hore ke dula ke shebehala ke le lemong tse tlase empa lemo tsa ka di ya hodimo. Bophelo ba ka bo dula bo le bo matlafetse. Ke dula ke le ka tsela e hantle.